Hi nguva ya ximumu ku vitaniwa nkarhi wa xirimo laha vanhu va byaleke mavele, timanga hikuva ku va ku ri nkarhi wa mpfula kambe hi nkarhi wa xixika dzi nga byala Spinach, miroho yaliya Spinach-i, ni byala tikhelotsi, tibitiruti, hikuva swona a swi lavi ngopfu dyambu.

Loko ndzi ri n'wamapurasi lontsongo ndzi nga kombela leswaku va ndzi pfuna hi ku ndzi borhela mati kumbe ku ndzi nyika ndhawu le yi nga tala mati leswaku ndzi ta kota ku byala swimila swa mina swi tele.

Maendlelo ya rihanyo ra misava i ku munhu u sungula a kamba loko misava yi nonile kumbe yi nga nonanga, loko a vona yi nga nonanga u sesetela maribye lamakulu a teka manyoro a ma chela na misava a swi hlanganisa a swi tlherisela laha a nga kuma misava kona, a teka xilo lexi nga ta endla leswaku misava yi tshama kahle yi nga ri na mabuwabuwa.

Mina ndzi vona swi nga ha hlayisekanga hikuva vanhu vo tala va vabya swilo swo karhi kambe swiharhi kumbe xana swimilana leswi va swi kumaka emakhwatini va va karhi va nga swi tivi leswaku swi na yini na yini leswi nga va vengelaka leswaku va nyanya ku vabya.

Mina ni vona swi nga fanelangia leswaku van'wamapurasi va ngetela mintsengo ya vona loko vanhu va tshika ku ya eswitolo a va ta ya eka vona va ya va sapota.

Vanhu vo tala etindhawini ta le madorobeni a va byali swilo vo xava eswitolo se vanhu va le kaya lava nga tolovela ku ti byalela va hlupheka hikuva va va va kha va nga swi tivi leswaku va swi endlisa ku yini swo byala kumbe ku xava.

Va va va kha va endlela leswaku swi nga dyiwi hi tinyoxi kumbe xana makondlo loko ma ri karhi ma jikajika kwalayani mara ku va va va kha va endlela leswaku swi nga dyiwi hi swihadyana .

Vurimi ngopfungopfu xinghezi xi vuyerisa tiko ra Afrika-Dzonga hikuva u nga ya u ya tirha na le matikweni ma le handle loko ntsena u tiva xinghezi.

Ku fuwa tinguluve swi pfuna leswaku loko u lava nyama wa dya kumbe xana u ya u ya xavisa u vuyeriwa kambe leswi bihaka i ku, tinguluve ta dya nyama ya vanhu vanhu va nga dlaya vanhu va ya va ya ti chela kwale ti tshmaka kona tinguluve ti dya munhu lu ya hinkwawo ti mu heta.

Van'warimi va nga cheleta ntsena loko ri perile kumbe namadyambu leswaku dyambu ri nga kokakoki mati lamaya.

Ku ti endlela xirhapa hi mpela swi hlayisa mali hikuva loko u lava miroho wa swi kota ku ya u ya ti khela exirhapeni xa wena na loko u lava swa tibitiruti.

Vanhu va fanele ku averiwa ka misava hi leswi swi boheke hikuva eka nkarhi wa khale misava a yi ri ya vanhu va nhlonge yo basa, vantima a va ri hava misava kambe eka nkarhi wa sweswi muntima kumbe munhu wa nhlonge yo basa u fanekele a averiwa misava hi nkarhi lowu kumbe xana hi ku ringana.

Manyoro va nga ti endlela ekaya loko va heta ku sweka, va chela pani makoko lamayani va ya va ya ma celela emasin'wini kumbe xana laha va lavaka ku byala kona xin'wanyana i ku va ku va heta ku ku tshovela swofana na mavele mahlanga ya kona va nga ma celela ehansi leswaku va ta kota ku endla manyoro.

Ndzi nga vutisa mudyuhari leswaku khale a va swi endlisa ku yini leswaku hi nkarhi wa ma dyandza mavele ma vona na leswin'wanyana va swi byalaka swi va swa ha kula kahle swi tlhela va va va va tshovela kahle.

Swiphiqo leswi va hlanganaka na swona i ku va fanele va sukela mindyangu ya vona va sala va ri voxe vona va famba va ya .

Tihomu ti lava ndhawu leyi ku taleke mabyasi leswaku ti ta kota ku tshama ti kha ti dya kona.

Ku hambana exikarhi ka mbuti na nyimpfu i ku nyimpfu yi na mavoya mo tala kasi mbuti yi na mavoya lamatsongo, ncila wa tinyimpfu hi lowutsongo kasi wa lowa timbuti ku ri lowukulu.

M damu loko ku va ku ne mpfula ma hlayisa mati hikuva ma mari ma entile nakona loko varimi va lava ku cheleta swimilana swa vona va ya va ya ka mati kwale madamini va cheleta.

Ndzi twa ku vava swinene hikuva loko ndzi tirhisa mali ya mina ndzi xava mbewu a ndzi ku ndzi ta kuma mbuyelo wa kahle.

A ndzi ta sungula ku xava ni tindhawu to tala leti pfumalaka vanhu leswaku ndzi ti endla mapurasi ndzi kota ku thola vanhu va sungula va basisa va heta va ta kota ku byala swo tala.

Swi endla na leswaku loko ku fika mikarhi ya swirimi loko va byala mavele ma va ma kota misava yi kota ku nonile ma kota ku kula kahle.

Tikhampani ta matansza ti pfumala mbuyelo wa kahle hikuva nkurhi wun'wanyana matandza ma bola loko ku karhi ku kha ku hisa ngopfu, nkarhi wun'wanyana ma fayeleka ma nga si za ma xaviwa.

Vatirhi ndzi nga va hakela muholo wa vona hinkwavo hikuva a hi vona va nge leswaku ku va na mpfula kambe i ntumbuluko.

Tindlela ta khale to rima ti endla leswaku van'wamapurasi va va va kha va hlayisa mali va nga tirhisa mali yo tala ku endla swilo.

Tindhawu ta kona ti sungula ku va na swakudya wa le hansi, ikhonomi yi sungula ku wa, leswi vulavula leswaku swakudya ngopfungopfu leswi kumekaka emapurasini swi sungula ku durha.

Mimpfuno ya ku dya swakudya leswi virisiweke i ku swakudya swo tala swi khoma hi switsongwatsongwana, se loko swi virisiwini switsongwatsongwani leswiyani swa fa.

Ku nyikiwa matimba ya ikhonomi ya vantima va vurimi swi vula leswaku murimi wa n'wansati, murimi wa wanuna hinkwavo va tekeriwa enhlokweni ku fana, hinkwavo va kuma swilo swo fana loko ku ri luwa i nyikiwa i muchini wo cheleta mati na n'wansati a kota ku nyikiwa muchini wo cheleta mati hinkwavo va endla mali.

Mfumo wu nga pfumelela leswaku vavasati va kota ku va na ndhawu ya vona laha nga ta vitana hi n'wansati ku fana na loko ku ri na vavanuna la tindhawu ta vurimi ti vitanaka hi vavanuna.

Ndzi nga rhurhela eka tindhawu leti ku tshamaka ku ri na dyambu hikuva nhlonge ya mina miri wa mina hikwawo se wu tolovele dyambu a wu tolovelanga maxelo ya ku titimela.

Loko vanhu va averiwe tindhawu swi nge hlohloteli leswaku vanhu va rhurha emandhawini ya le xikaya va ya tala emadorobeni hikuva swilo leswi swi nga emadorobeni na lekaya swi ta va swiri kona vanhu vo tala emadorobeni va va va karhi va landza mali, na le kaya loko va avanyeriwe misava va ta swi kota ku ku va kota ku ti endlela mali hi voxe.

Loko u lava ku omisa nyama ekaya va swi vitana biltong, loko u lava ku yi omisa wa yi byabyisa u chele nyana swimunywana, munyu luwa wu endla leswaku nyama liya yi nga boli na ku omisa hi dyambu swi endlela ku ri nyama yi nga boli. Loko u yi byabyisile a wu yi tshiki yi vupfa swinene, loko u yi nbyabyisile yi hete ku byabya wa yi teka u yi u yi neka edyambyini, loko u yi neka edyambyini siku ro sungula yi ta va yi kha yi humahuma mali lamaya, loko yi kha yi huma mati lamayani masiku hinkwawo u yi u yi neka u yi neka kumbe xana ku nga va ku kha ku hela loko dyambu ro va ri kha ri hisa swona mune wa masiku u yi neka mune wa masiku, mara loko ro va ri kha ri nga hisi swona na vhiki wa heta. Endzhaku ka vhiki nyama ya wena u ta sungula i yi wa yi vona na wena ku ri yi omile. Hi kona ku omisa nyama.

Ku cinca ka maxelo tanihiloko ku tala ngopfu dyambu handle ka mpfula swi vanga leswaku varimi ngopfungopfu varimi swilo swa vona leswi va swi byalaka swi tshwa hi ku vo tala va vona a va na mati mo swi cheleta va yimele mpfula leswaku yi swi cheleta. Se loko mpfula yi nga ni ku va ku ri na dyambu masiku hinkwawo swilo leswiyani swa tshwa, mavele loko ku va ku ri ku ne mpfula va ma kota ku ma kandza va endla mapa.

Tipholisi ti nga khutaza mabindzu lamatsongo hi ku ma hoxa eka thelevhixini vanhu va ma vona leswaku va ta kota ku xavetela eka wona.

Muthori ndzi kombela leswaku u ndzi kumela munhu la nga ta ni pfuna eka jarata leri hikuva wa swi vona leswaku loko ni ri karhi ni tirha ni ri nexe ni teka nkarhi ku heta hikuva puasi leri i rikulu, loko ku ri na munhu lowun'wanyana a ta ndzi pfuna leswaku hi hatlisa hi heta.

Ku vrisiwa ka masi ku pfuna leswaku masi loko ma virisiwa ku va ku ri kona ku hlantsweka ka wona se loko ma virisiwile swi pfuna leswaku ma va mka ri ma basile.

Ku senga hi muchini swi pfuneta leswaku ku sengiwa tihomu to tala hi xinkarhana lexi tsonga kasi leswi biheke i ku muchini nkarhi wun'wanyana wa swi kota ku va wu vavisa tihomu leswaku ti nga ha koti ku endla masi.

Tikholichi ta vurimi ni tiyunivhesiti ti pfuneta leswaku vana vo tala va kota ku tiva leswi swi pfunetaka loko munhu a ri n'wamapurasi, leswi a faneleke ku swi endla leswaku swibyariwa swa yena swi kula kahle, tihomu, swifuwana swa yena hinkwaswo na swona swi kula kahle na loko ti kha ti vabya a swi tiva leswaku ti va ti karhi ti vabya hi yini.

Ku landzelela ncheleto lowunene wa swimilana swi pfuneta leswaku swimilana swi nga fi naswona swi nga toloveli leswaku swi cheletiwa nkarhi wun'wana na wun'wana, ncheleto wa kahle wa swimilana i ku cheleta loko dyambu ri nga humanga ngopfu kahlekahle loko ri lava ku pela namadyambu.

Xana loko ni tekile mpfuneto lowu ni ya swi ndlandlamuxisa ku yini swi swifuwana swa mina ni swimila, naswona ndzi ya swi endlisa ku yini leswaku ndzi kota ku va ndzi karhi ndzi hakela?

Vurimi lebyitsongo byi hlaya leswaku vanhu va ti kota ku ti byalela emakaya va xavisa. Sweswo swa pfuna hikuva mbewu va yi xava hi mali ya le hansi kutani loko va xavisa va ta ku byela leswaku miroho i ten rhandi, loko miroho ku ri ndlela yaleyo loko va karhi va va va ri karhi va ti pfuna ku xava na swodya.

Tipholisi leti nga pfunetaka lava tirhaka emapurasini i tipholisi to misirhelelo leyi endlaka leswaku va sirheleleka eka dyambu kumbe xana mali ku mi tshama ku hume mali leyi loko va vaviseke ngopfu hi dyambu ku va na leswi va xaveriwaka swona leswaku swi va susa dyambu leri nga va vavisa.

Maendlele yo tiyisisa rihanyo ra misava i ku vanhu va nga thyakisi misava ya hina, vanhu va endla leswaku misava ya hina yi tshama yi ri karhi yi basile naswona vabyala leswaku misava ya hina yi ta nona.

Ku averiwa hi vuntshwa ka misava tanihi mina a ndzi voni ku ri swilo swa kahle hikuva se swi ta sungula ku vanga tinyimpi leti vanhu va nga ta dlayana hi xivona.

Vurimi eka rimbewu ra xisati ri kahle ngopfu hikuva vavasati hi vona va tivaka swo tala hi swirimi na vona vavanuna va swi tiva leswi vulaka leswaku vavanuna na vavasati va ringana hi vurimi.

Mina ndzi tsakela jamu ya mapencisi ngopfungopfu mo tshuka hikuva yona yi va yi karhi yi nyanganya swinene.

Spekboom i ximilana lexi tirhisiwaka ku fana na murhi xi tshungula vuvabyi byo tala na xona xi kumeka eEastern Cape.

I ku xi pfalela hi madlilazi leswaku xi nga ngheni ngopfu hi hi dyambu naswona ku nga vi na vanhu vo tala lava ya ku le va ya xi vona handle ka lava va xi hlayisaka ntsena.

Mfumo wu nyikela vanhu lava pfumalaka swakudya kumbexani kan'we a lembeni. Ku na leswi va swi vitanaka ti-orphanage kaya ra vanhu lava tshamaku va ka pfumalaka vatswari nakona va phakela swakudya swa van'wani. Ku tlhela ku va na leswi va swivitanaka SRD SASSA grant leyi ku nga three hundred and seventy va nyikaka vanhu kumbexani vatswari va vana lava vo ka va nga ri ki ku tirheni va ti hluphekalaka.

Ku hungutiwa ka misava ya vurimi swi khumba vanhu kumbexana miholo ya van'wamapurasi hi ku va kuma mali yitsongo hikuva va ta va tirhile etindhawini titsongo.

n'wamapurasi na van'wanyani swi ku pfuna leswaku u kota ku vona leswaku i ncini va xi endlaku leswaku purasi ra vona ri tshama ri basile kumbexana swimilana swa vona swi tshama swi karhi swi mila kahle u ta kota ku dyondza leswaku ni le ka purasi ra wena u ta swi endlisa so.

Ma dlaya ikhonomi hikuva vanhu vo tala loko va lava swilo swa swa swi swi fanelaku swi byariwa emakaya va fanele va ya xava emavhengeleni ende a mavhengeleni va swi kumetela ka van'wamapurasi ve le ve le handle leswi vulaka leswaku mali yo tirha ku huma la tikweni ra hina.

Ndzi nga va kucetela leswaku va fanerile va tirhisa tikhemikhali leti endlaka leswaku switsotswana leswi va ka swi ri eka swibyariwa swa vona swi fa kambe va nga endli leswaku va ti tirhisa ti tele ngopfu hikuva tikhemikhali a ti kahle nkarhi wun'wanyana ti endla leswaku vanhu lava dyaka leswi va nga swi byala va vabya.

Eka swa vurimi hi minkarhi ya xixika ku nga minkarhi ya sweswi ku laveka miroho, loko munhu a byaletele miroho kumbexani a hatlise a yi byala a swi ta endlela leswaku a xavisela na mabindzu lamakulu ku kota leswaku va kuma mali.

Boha hikuva mavoya ma va ma ri na switsongwatsongwani ma tlhela ma thyaka, se loko va suse mavoya swi endlela leswaku nyama yi languteka yi karhi yi ni tsakisa kumbexani yi naveta vanhu lava nga ta yi xava.

Ku rima hi tikhemikhali swi endla leswaku mihandzu kumbexani sweswi vanhu va swi byalaka, swi va swi karhi swi nga ri kahle loko vanhu va swi dya hikuva swi ta swi tale tikhemikhali leti nkarhi wun'wana ti mi tiselaka mavabyi eka vanhu. Ku tlhela swi yendla leswaku swakudya swa wena swi nga nandziki ku fana na leswo rimiwa hi majorho ya ntumbuluko.

Ku kula ka madoroba swi khumba van'wamapurasi hikuva van'wamapurasi va va kha va hunguteriwa ndhawu leyi va rimelaku eka yona leswi vulaka leswaku mali ya vona leyi a va ta yi endla eka ndhawu leyi nga akeriwa doroba a ya ha ri kona kambe lexin'wanyani xa kahle i ku loko ku ri na madoroba mo tala kwalayani va nga teka va tlhela va ya xavisela kwala madorobeni.

Ku kota ku hlayisa purasi ra yena munhu a nga cheleta swimilana swa yena kan'we hi siku namadyambu, kumbexani loko ku ri nkarhi wa ximumu kambirhi hi dyambu kambe i fane a endla leswaku swimilana swa yena swi tshama swi ri karhi swi cheletiwa, swi tlhela swi cheriwa na manyoro kumbexani a tlhela a swi endla leswaku swi nga vi na switsongwatsongwani kumbe swo hahahaha swi dyaka swimilani xin'wani i ku a nga tlhela a tshama a kha a endla leswaku ku tshama ku basini epurasini ra yena.

Swi endlaka leswaku vanhu va yiva swakudya emapurasini i ku purasi ri va ri nga ri nga ri na darata leyi endlaka leswaku ku va ku hlayisekile kumbexani ku nga ri ku ri na mimbhovo etidarateni laha vanhu a fikaku va yiva nkarhi wun'wanyani loko va nga voni munhu eka nkarhi wo leha va tiva leswaku purasi a ri hlayisi hi munhu wa kota ku nghena va yiva.

Vakhale a va tibyalela swilo swa vona ku sukusela ka miroho, mavele lama va ma tekaka va tlhela va ma kandza ma endla mugayo, a va tlhela va endla va ti dlayela tinyama hi voxe loko va lava ku dya a va nga vhi va ya xava emavhengeleni.

Ku yisa mavoko i ku wa vuyeriwa hikuva u ta va u karhi u dyondza swin'wanyana le purasini leri u nga ta va u kha u pfuneta kona, swi ta ku pfuna leswaku na loko u lava ku endla purasi ra wena u tipfulela rona u karhi u ri u ri na ntivo lowu u wu tivaku.

Wa le ndzhaku ka yindlu wu pfuneta hileswaku u tshama u ri karhi u vona swimilana swa wena masiku hinkwawo minkarhi hinkwayo, hikuva swi ri va swi ri ku suhani na wena xin'wana xi pfunaku i ku swimilana swa wena a swi nge yiviwi.

Nkaka u wu vona hi ku swimilana xa kona xo nava loko loko xi xi mirini xi mila onge xo nava kambe timanga timila onge kambe a ti lehi.

Vukhamba byi endla leswaku munhu loyi a nga rima a twa ku vava hikuva wa swi tiva leswaku mali leyi a fanelekele a kuma yona a nge he kumi yona hikuva van'wanyana va yivini, swi tlhela swi n'wu lolohisa ku tlhela a tlhela a rima hikuva u u ta twa onge loko a tlhela a rima va ta tlhela va vuya va ta va ta yiva.

Mbuyelo wa kona i ku u nga swi byala kun'wana na kun'wanyana hikuva swi to lava mati ntsena, swi tlhela swi endla leswaku swimilana swa kona swi va swi tele.

Ti va pfuna leswaku va kota ku vona purasi ra vona hi nkarhi lowutsongo u vona purasi ra vona hinkwavo va tlhela va vona leswaku i ncini lexi nge le ku kumbexani vanhu lava lavaku yiva hi vahi va hatla ku swi vona va nga jikajikangi na purasi .

N'wamapurasi va nga sungula ku tirhisa manyoro lama va ti endlelaku ha woxe a byala swilo swo bola emisaveni hi swona swi endlaka leswaku kumbexani mahlanga ma endla leswaku ku va na manyoro.

Va nga sungula ku ya eka ti-social media va ya va ya vula leswaku va kombela ku pfuniwa hi ku xavisa swimilanii swa vona. Eka ti-social media swi ta vona na hi vanhu lava nge le matikweni mambe kutani va ta kota ku xava swakudya swa vona.

ta swi vika emaphoriseni kambe a ndzi ta tlhela ndzi ngetela nhlayiseko wun'wana kumbexani ndzi endla leswaku ku tlhela ku va na munhu loyi a tlela kwalayani mapurasini leswaku a ta va a karhi a vona lava nga ta va karhi va yiva.

Ndzi nga va byela leswaku hi hleketa hi a va a vanhu va khale a va rimisi xiswona, a ku nga ri na tikhemikhali kambe swilo swa vona a swi kula swinene swi tlhela swi nandzika. Ndzi nga va byela leswaku a va tirhisi tikhemikhali titsongo leswaku swi endla leswaku vuhlayiseki bya vanhu lava nga ta xava swimilana swa vona byi va kona.

hi byona byo hlayiseka swinene hikuva vurimi bya kona vanhu vo tala va va karhi va languta swimilana swa vona naswona a va tirhisi tikhemikhali hikuva swakudya swa vona kumbexani swibyariwa swa vona swi va swi ri leswitsongo.

Van'wamapurasi lava swakudya swa vona swi nga hlayiseka swi tlhela swi i van'wamapurasi va le kaya hikuva van'wapurasi va le swijoni swa vona swo swi lo kula kambe a swi nandziki hikuva va tirhisa tikhemikhali to tala ku tlula van'wamapurasi va le kaya.

Ndzi nga fonela maphorisa ndzi nga se za ndzi vona leswaku i mani hikuva vanhu vo tala va va va ta ku yiveni emapurasini va nga swi tivi leswaku ku na vanhu.

Muroho lowu ndzi wu rhandzaka vito ra wona wu vitaniwa muroho wa swiphaswa, mina ndzi rhandza ku wu sweka hi ndlela leyi, ku tseleka swimitana ni swi tshika swi vila loko swi virile ndzi chela cook soda ndzi chela ndzi chela na munyu, kutani loko swi tlhe swi vilela na na munyu na cook soda liyani ndzi va ndzi hlantswe muroho ya mina ndzi yi tsemelela ndzi yi chela kutani loko ndzi yi chela yi tshwa mati lamaya yi va yi vupfa yi chela timanga to kandzeriwa ndzi yi kandzela.

ndhavuko a wa ha tekeriwi enhlokweni hikuva masiku lama vanhu vo tala va tolela ngopfu swa swa swilo swa swimanjhemanjhe.

Va pfuna leswaku va kota ku va va karhi va tiva va ha ri vatsongo leswaku emapurasini ku tirhisiwa ku yini leswi swi va endla na loko loko va kula va nga hlupheki hi ku tirha mapurasini hikuva va va ri na na leswi va swi tivaka nyana ku sukusela va ha ri vatsongo.

Tithekinoloji leti tshembisaka, i thekinoloji ya leswaku vanhu vo tala masiku lamawani va va va karhi va ti teketela ti-picture va kha va graduate, leti endlaka leswaku na van'wanyani va navela va ta tshemba leswaku na mundzuku ku nga va ku ri vona.

Vutomi bya swibyariwa byi khumba ku xavisiwa ka swona, hileswaku loko byi kha swibyariwa swa wena swi va swi karhi swi hanya kahle swi va kha swi kuma mati na dyambu leri ringanelaka. Swi endla na leswaku swi kula kahle, swi saseka leswi endlaka leswaku swi kota ku xavisiwa swi tele u ta vuyeriwa hi mali ya ku tala.

Nhundzu yi lava ku fambisiwa loko ra ha pelanyana, leswi vulaka leswaku namadyambu ku va ku nga ri na dyambu ro tala naswona loko u fika u yi byala u fika u vhela u yi u yi chela mati.

Ndlela yo basisa swiambalo swa khale i ku swi loveka u swi chukuchela hi xisibi xa Sunlight. Kambe xin'wana loko ku ri swimbalo swo basa u nga swi chela jiki swi ta vuyela vubasa wa byona.

Ndzi nga byala mavele hi nkarhi wa ximumu na timanga, hikuva ku va karhi ku na mpfula leswi lavaka leswaku mpfula yi va yi kha yi cheleta swimilana swa mina. Ndzi byala miroho hi xixika hikuva ku va ku ri nkarhi wa kona.

Mbuyelo wa mpfula yo tala i ku swimilana swi va swi karhi swi nga xoti mati.

Ndzi landzelela maendlelo ya maxelo hikuva maendlelo ya maxelo, maxelo hi yona, hi wona ndzi endlaka leswaku ndzi byala. Hikuva swa endleka lembe leri ku na ngopfu mpfula kambe ku nga za ku fika nkarhi wo lowu mpfula yi faneleke yi va yi kha yi na hi wona.

Swi va swi ri kahle hikuva swimilana swa wena u va u ri ekusuhana na swona, lero u nga swi cheleta nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u wu lavaka. U tlhela u swi languta leswaku ku nga vi na lava taka va ta swi yiva kumbe ku chela swilo swo ka swi nga ri kahle eka swimilana sweswo.

Varimi va le makaya kumbe va le matikoxikaya va langutana na swiphiqo leswaku va va ri hava timovha leti va tekaka swimilana swa vona ti ya xavisa emakete. Leswi endlaka leswaku va gcina va dya swakudya swa vona kumbe va swi xavisa hi xi vona.

Makhombo ma swakudya leswi nga emathinini swi endla leswaku mathini ma va ma ri na khemikhali leyi humaka eka wona loko yi pfariwe nkarhi wo leha. Leswi vangaka leswaku, loko mathini lamaya ma nga tirhisiwi for nkarhi wo leha yi humela eswakudyeni, leswi nga ta fika swi vavisa vanhu.

Ndzi nga ma hlengeleta kumbe ku ma hlayisa hi ku cheleta swimilana ntsena namadyambu, leswaku mati ma nga hatlisi kutsutsuma kumbe swimilana swi nga hatlisi ku tswonga mati.

Ndzi nga hlanganisa hikuva swi va swi kha swi pfuna leswaku mati ma ma mina ma va ma kha ma sevheka ngopfu.

Ndzi nga thola vanhu lava tshamaka emugangeni wa mina van'wana leswaku va ta va ta ndzi pfuna ku ku xavisa kumbexani ku byala swimilana. Ndzi nga hunguta nxavo wa swakudya leswaku va ta hamba va xava swakudya swo byariwa efameni ya mina.

Va nga seketelana hikuva va nyikana kumbe va lombana, swo nyikana kumbe ku va lombana mbewu leswaku loko va byala loko wun'wanyana a va a yi tirhisini swi mirile, a tlhela a teka swilo leswiya a a nyika lowun'wani kumbexana a tlhela a teka mbewu loko se yi omile a nyika luya.

Ya hambana hi ku ximilana lexi ni nga xi byala namuntlha na lexi ni nga xi byala vhiki leri nga hela a swi fani. Lexi ni nga xi byala vhiki leri nga hela xi ta va xi kha xi tolovele misava ya laha xi nga kona xi mirile xikhomile.

Yi endla leswaku ensin'wini ya mina ku va ku ri na ku cincana ka ku byala swilo swo hambanahambana, leswi endlaka leswaku misava ya mina yi nona.

Masiku yo byala lawa ya nga lulamangiki ya khumba mbuyelo wa swibyariwa hi ndlela ya leswaku, swibyariwa swo tala loko no byala mavele hi June, ma ta ba hi xirhami ma fa ma nga si za ma kula no kula kumbe ku tswala.

Ku antswa swakudya leswi titimelaka.

Emapurasini ko tala ku va ku nga sirhelelekangiki leswaku swiharhi swi nga va swi kha swi ta nkarhi wun'wanyana swi ta va hlasela. tifense leti va ti tirhisaku ti va ti nga tiyanga hikuva ku va ku kha ku nga tshami vanhu vo tala na xirhami xi nga va ba.

Swi endla leswaku loko ku ri karhi ku titimela kha ku ri ximumu, swibyariwa leswi a swi fanele swi byariwa hi ximumu ndzi nga ha swi byali hikuva swi ta fa hi xirhami.

Leswaku swi nga nghenangheni hi swilo swo haha swo fana na tinhongani na swo talatala swi tlhela swi swi onha swi swi cheletela thyaka.

Mati ma fanekele ma basisiwa ma nga se za ma cheleta swibyariwa, hikuva nkarhi wun'wanyana mati ma va ma thyakile ma ri na switsongwatsongwana. Switsongwatsongwana swi fika eka swibyariwa swi fika swi nghenelela swi dlaya swibyariwa.

Crop rotation yi pfuna leswaku misava ya wena yi nona, loko u ri karhi u cincacinca laha u byalelaka kona u karhi u cinca leswi u faneleke u swi byalaka swi endla leswaku misava ya wena yi va yi karhi yi nga toloveli ku leswi hi leswi yi kota ku nona.

Purasi leri ndzi nge koti ku ri xavisa hikuva vakokwana wa kokwana wa mina a va byala lani, va endla swakudya leswi tsakisaka leswi tshamaka hi kha hi dya laha mugangeni. Ni nge koti ku ri xavisa nakona hi ku ri va ni nyike rona hi ku rhandza ka timbilu ta vona.

Swi endla leswaku na loko ku fika nkarhi wo byala u nga ha teki nkarhi wo leha u karhi u byala, u nga byala swimilana swa purasi u swi byala hi siku rin'we hikuva u ta va u lunghise misava ya wena.

Ndzi nga va byela leswaku va tshama va ambarile tintangu kumbe swimbalo swi nga ta va swi va pfarile leswaku va nga ngheni hi switsongwatsongwana.

Ndzi nga byala maovhakhado, maovhakhado ma teka nkarhi ku kula matlhela ma teka nkarhi ku tswala, leswi endlaka leswaku loko nsinya wa kona wu mirini u tshama nkarhi wo leha wu nga za wu pfa. Naswona maovhakhado ma tala ku nyika mihandzu yo tala.

Va fanekele va swi veka endhawini leyi nga hlayiseka leyi ko va ku nga nghena ngheneki swilo leswi swi nga ta dya mihandzu kumbexani swilo swa vona leswi va nga swi tshovela.

U fanekele u va u ri na vumbhoni byo komba ku leswaku leriya i purasini ra wena.

Ya laveka hikuva u fanekele u rhanga u tiva leswaku emugangeni va xota ngopfu hi swibyariwa swa njhani, vanhu va kona i vanhu vo rhandza ku xava matamatisi kumbe tinyala. Naswona u fanekele u kamba leswaku misava ya kona yi endlise ku yini, ku laveka swibyariwa swa njhani, ku na mati kumbe njhani.

Ya mutonga nyama ya mutonga kumbe nyama leyi vitaniwaka biltong i nyama leyi swekiwaka ya homu, ku tala ku va ku ri nyama ya homu leyi va yi swekaka kutani va yi omisa yi va yi cheriwe munyu ntsena. Yi pfuna leswaku loko ku minkarhi yo tala ku va ku ri hava xixevo, mi va mi ri na xona xixevo mi ya mi ya teka yaliya.

Ntirho lowu nga olova i ntirho wo cheleta, hikuva vana vo chela mati ntsena mara va fanele u va byela leswaku va cherisa ku yini.

Swi ku olovisela swilo hikuva u nge humesi mali yo u rhwalisa swibyariwa wena u to ti xavela petiroli u teka swibyariwa swa wena u swi yisa emakete.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva nkarhi wun'wanyana va nga vabya va khomeki hi mukhuhlwani kumbe swin'wana va nga tirha ntsena loko mpfula yi nga ri kona.

Swi endla leswaku ku nga tshoveriwi hi nkarhi, nkarhi lowu a ku fanele ku tshoveriwa hi wona leswi vulaka leswaku swibyariwa swa kona, swo tala swi nge swi nge tshoveriwi hi nkarhi swi ta boletela kumbe swi oma.

Swi nga pfuneta hi ku nyiketa vanhu lava tirhaka eka swa vurimi, hi ku va nyiketa leswi va swi lavaka ku fana na loko ku ri hava mati swi va nyika mati. Loko ku ri nkarhi wa xirhami ngopfu swi va swi va nyika leswaku swimilana swa vona swi tshama swi karhi swi nga biwi ngopfu hi dyambu kumbexana hi xirhami.

A ndzi ta n'wi byela leswaku ndzi fanele ndzi tlakusa ntsengo hikuva vanhu vo tala loko va lava tihuku to ka ti nga to hluriwa va fika va va, va sweka kunene. Kambe leti to ka ti nga hluviwangi a va fiki va sweka va rhanga hi ku hluva. Ndzi va ndzi tekile nkarhi wa mina lowu a ndzi fanekele ndzi nga wu tekanga ndzi n'wi hluvela tihuku leti.